Abagqugquzeli bezinkundla zokuxhumana bagcizelele ukuthi sisebenzise, ngoba basuke benzela ukuthi lezi zinkampani ezikuyizona ezakha lezi iy'nkundla zokuxhumana zizuze kakhulu imali ngathi njalo uma sisebenzisa lezi iy'nkundla zokuxhumana. Yingakho-ke bona kuyaye kube umsebenzi wabo wokuthi bagcizelele abantu abafana nathi, okungamakhasimende kubona, ukuthi besebenzise lezi iy'nkundla zokuxhumana ukuze bezokwazi ukuthi benze imali ethe ukuthi xaxa.

Lokhu kugqugquzela ngingakwenza ngokuthi ngikushere kwizinkundla zami zokuxhumana, njengoba nginabalandeli abaningi. Kungaya-ke ngokuthi kuyi uhlobo luni lebhizinisi noma lwento leli engilikhuthazayo noma engilikhangisayo. Ngingenza-ke isiqiniseko sokuthi ngiyakufaka, nginxuse futhi ngigcizelele abantu nabalandeli bami bakulelikhasi noma kuleli-page lami, ukuthi mabazimbandakanye ngokuthi besebenzise lenkundla engiyikhangisayo.

Izinhlobo zezingoma okungafuneka ukuthi ingane yami izisebenzi zise ukuze izofunda kangcono, izingoma lapho khona kungekho khona umuntu oculayo. Lezo izingoma ezinjani na? Lezo izingoma ezinama-instrument, phecelezi izinsimbi kuphela, lapho okungekho khona umuntu oculayo. Lokho futhi, ikakhulukazi kuba iy'ngoma ezipholile, abanye bazi ngokuthi i-jazz noma okanye kube i-RNB. Lolo hlobo lomculo ilona olula lokuthi umuntu akwazi ukuthi afunde kangcono, ngoba umuntu uyakwazi ukuthi a-focus-e, afunde kangcono uma kudlala lolo hlobo lomculo olusuke lungaphaphile.

Uma ufuna ukuphuma uyogijima, kodwa ube ulalele umculo, uhlobo lomculo okufuneka ukuthi uqikelele ukuthi ulidlale ukuze uzokwazi ukugijima, ube nomfutho, umculo onganawo umuntu oculayo, okuwumculo loyo onezinsimbi kuphela. Lolo hlobo lomculo kungaba i-jazz, kube i-RNB, okanye kube i-slowjam. Lezi iy'nhlobo zomculo yizona y'nhlobo zomculo ezipholile, ezikwaziyo ukuthi zikugcine ukhululekile futhi umoya wakho uphansi, ukuze uzokwazi ukuthi ugijime kangcono ngenkathi uzivocavoca.

Izinto ezinomthelela kakhulu zokuthi ezinye iy'ngoma sizikhohlwe, okanye sizilibale, ezinye sihlezi sizikhumbula singazikhohlwa yikuthi, ezinye izingoma zithi uma ziphuma noma uma siqala ukuzizwa kubakhona ezisikhumbuza khona noma njalo uma sizidlala kuba khona ezisikhumbuza kona okuhlezi kuyingxenye yezimpilo zethu. Lokho-ke okudala ukuthi kungabi lula ukuthi sizikhohlwe, okanye kuyenzeka ukuthi ngenkathi lezi ngoma sizilalela, kuya ngokuya abantu bezithanda, ziphinde zidume. Ukuduma kwazo-ke lezi ngoma kwenza ukuthi kungabi lula ukuthi sizikhohlwe, kanti lezi ezinye esizikhohlwayo, kuyenzeka ukuthi zingadumi, okanye akukho ezisikhumbuza kona.

Iziteshi zomsakazo zisebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokukhangisa umculo, ikakhulukazi umcula, umculo osuke usamusha osanda kuphuma. Ezinye-ke iziteshi zomsakazo ziyaye zisebenzise izindlela ezifanayo. Zonke lezindlela zisuke kungukuthi zihehe abalaleli baleyo msakazo, okuze kuzoba nomthelela omuhle kuleyo ngoma esuke isakazwa noma idlalwa kulolo, kulowo msakazo. Ngoba ngenkathi iba nabantu abaningi abayilalelayo, iya ngokuya iba nabantu abayithandayo, abazode belokhe bebuyela kuyona beyilalela. Lezi-ke izindlela ezinhle imisakazo elekelela ngazo ama-artist noma abaculi ngey'ngoma zazo abayikhiphayo. Lezi-ke zindlela zinemithelela emihle kakhulu.

Ukwethulwa kwe-smartphone noma umakhalekhukhwini wokuqala embonini yezokuxhumana, kwaba nomthelela omkhulu. Lona-ke kwaba umthelela omuhle ngoba indlela yokuxhumana yashintsha kakhulu emva kwaleso senzo, ngoba indlela yawo wonke umuntu abuka ngayo indlela yokuxhumana, wayebona kuyindlela elula kakhulu uma sizosebenzisa ama-smartphone. Lokhu-ke kwaba yinto enhle, ngoba siyakwazi ukuthi sixhumane kalula ezindaweni eziningi ezahlukene emagumbeni omhlaba.